Owu! Yise kaNozimanga simenyiwe kanene ngusisi kuzawufuneka ndinxibe elaa jerumane lam kunye limdaka, kunye eli lide line faskoti linephaneli ezine kunye nesikhafu. Ndinxibe neblawuzi ende nejezi, ndithwale iqhiya amagxa kufuneka ndiwugqumile ukubonakalisa intlonipho kumasiko ekhaya. Ndiza kuhambela, kuhamba kancane ngoba akufunekanga ndilwatyuze phakathi kwekhaya kukho umcimbi.

Kubalulekile ukuba amadoda akwaXhosa abe nento ayithweleyo entloko. Yima ke ndikucacisele uba kutheni kufuneka othule umnqwazi xa engena endlini, ukothula umnqwazi kukubonisa intlonipho kwikhaya elo ungenawo okuyo. Xa ungena endlini uthwele umnqwazi, intloko yekhaya kutsho ukuthi awuyihloniphanga.

ngootata samaXhosa senze, sinotshintsho kakhulu kule mihla. Oku kutshintsha ukubonakala kwendlela abantu abakwazi ngayo ukudibanisa isiNtu nesinxibo sale, sale mihla. Iimpahla zale mihla zakhe zathatha indawo yezinye izinxibo yesiNtu ngakumbi xa kusenziwa iintlobo ezintsha. Bekusetyenziswa izinto zesiNtu ezifana nezikhumba kodwa ngoku kusetyenziswa amalaphu amaninzi anjengoo-polyster ikhothini okanye iwulu. La malaphu alula afumaneka kwaye enza kube lula ukudibana izinxibo.

Indlela yokunxiba kwale mihla inefuthe kakhulu kwindlela abasetyhini abangamaXhosa abanxiba ngayo, ngayo izixhobo zesiNtu. Oku kubonakala kakhulu kwindlela abantu abakwazi ngayo ukudibanisa iimpahla zesiNtu nasezinkubekweni yanamhlanje. Abasetyhini abanintsi abaqalayo ukunxiba iimpahla zesiNtu ezazihombisayo yale mihla, umzekelo ukubona umfazi unxibe ilokhwe yesiNtu kodwa eyenziwe ngelaphu elimhlophe namnyama elibizwa ngokuba yishweshwe eline mihombiso yale mihla. Ngaphambili kwakusetyenziswa amalaphu esiNtu esiXhosa afana nsikhumba okanye iingubo ezimnyama ezibizwa ngokuba yimibhaco. Ngenxa ye-globalization, abantu baqala ukusebenzisa amalaphu ahlukeneyo afana neejezi, i-cotton okanye iipolsta. La malaphu alula ukufumaneka kwaye akwenza kube lula ukudibanisa izinxibo zesiNtu zale mihla. Olu tshintsho lwenze izinxibo zesiNtu zikwazi ukunxitywa ngabantu abangamaXhosa kwimicimbi yesiNtu.

ngomnyhadalala obaluleke kwisiNtu samaXhosa kwaye abantu abathatha inxaxheba kuwo banxiba kakuhle ngenjongo yokubonakalisa intlonipho. Uya emtshatweni wesiXhosa kufuneka ukhethe isinxibo esifanelekileyo nesinobunono. Uyaqala unxiba ilokhwe emhlophe, emveni komtshato unganxiba iimpahla zesiNtu ezibizwa ukuba yimbhaya mbaya. Ukuba olu hlobo lomtshato unxiba ilokhwe entle enemihombiso yesiNtu okanye isikeyiti esimnyama nesihlophe esiyibizwa ukuba libhayi ukongeza nentamo emihle emithathu. Unxibe imibhaco yakho ukuzilungiselela, unxibe isikhakha, isikhakha sisikeyiti esinxitywa ngabantu abangoosisi bakwaXhosa esenziwe ngofele legusha.

Kwimvelaphi yesiXhosa isinxibo somngcwabo sibonakalisa indlela umntu azile ngayo, ubudala bakhe kunye nesimo sakhe sentlalo. Ukutshata yinto ebalulekileyo kwimeko yomntu okanye kubonakala indlela iimpahla zakhe zimile ngayo. Umfazi otshatileyo unxiba isiketi eside esimnyama, iqhiya iibhijolo. Iintombi ezingekatshati, iimpahla eziqhelekileyo ezimnyama ukuzikhusela. Iintombi ezingekatshati inokunxiba impahla ezinehombiso yesintu kodwa ingafaka impahla yesintu nebhijolo okanye iqhiya, iimpahla ezibonisa ukuba ngumntwana.